Melemo ya go ikaega ka mesima ya metsi go nosetsa mo mafelong a lebaneng le tlhaelo tseneletseng ya metsi ke gore, mesima e ka nna metswedi e e ikanyegang ya metsi, fa metsi a kwa godimo a lekanyediwe. Dilo tsa go epa gape di ka tlamela ka metsi ngwaga otlhe, go sa tshwane le metswedi ya metsi a boala godimo ya paka. Dikgwetlho tsone, di akaretsa go ntsha metsi go feta selekanyo, go ka lebisang kwa go fokotseng gwa metsi ka fa tlase ga lefatshe.

Fa ke ne ke simolola polase e ntsha, ke ne ke tla tlhomamisa gore dijalo tsaka di na le metsi a lekaneng. Ka go tlhoma thulaganyo ya go nosetsa kgotsa di fafatshe. Go naya dimela tsaka metsi ka metlha. Ke ne ke tla tlhola gape gore mmu wa ka, o nale metsi ka metlha. Mme ke nosetse fa go tlhokega, segolobogolo ka selemo.

Nka rotloetsa malome gore a jale dijalo tse di tshwanang le lettuce, di-redish, le digwete gonne dijalo tse kgotsa.

Ga ka nna, balemirui ba nna thata kwa metseselegaeng, ga ntsi mo mafelong a e leng gore temothuo ke yone tsela ya go tsenya lotseno, balemirui gantsi ba dirisana le balekane ba bona go tlhopha tsa tirisanommogo, di-network-e tsa go ithuta tsa balekane le ditiragalo tsa baagi jaaka mebaraka ya balemirui. Ditirisano tse, ke nagana gore di ba letla go abelana di diriswa, go fana ka kitso, le go rotloetsa maikutlo a baagi le go thusana.

Go tlhomamisa gore rooibos ya ka e jalwa sentle, nka netefatsa gore ke tlhopa lefelo le le nang le letsatsi le le tletseng mmu, le gore mmu wa teng o na le acid-e, gape nka baakanya dipeo tsaka ka go di inela mo metsing a bolelo, pele ga ke dijala be ke netefatsa gape le gore kobo ya mmu o ke o tshelang ga o montsi. Dipeo tsa teng ga o di jala, ke tla dijala mo boteng ba di-centimeter-a dile nngwe kgotsa pedi, mo tshimologong ya dikgakologo morago ga serame sa bofelo, mme ke boloke mmu, o le bongola, ka metlha otlhe gore ke netefatse le gore ga o tlale metsi.

Makhubu a mogote a gakadiwang ke phetogo ya climate-e a baka kgatelelo ya dimela, a thibela go gola, le go fokotsa thobo. Balemirui ba fokotsa ditlamorago tse ka go fetola tlhopho ya dijalo tse ba di jalang. Ba fetola dithulaganyo tsa go jala, ba dirisa mekgwa ya go somarela metsi, go farologanya mekgwa ya go lema, le go dirisa dilo tse di jaaka tse di tshwanang le technology.

Go tlhaba le go dira nama ya diphologolo go tlhotlheletsa boleng le pabalesego ya rona thata. Go tlhaba ka bophepha, go dira ka nako, le go boloka sentle. Go botlhokwa go fokotsa tshenyego. Gare ka netefatsa gore dipalangwa di babalesegile, ka go boloka taolo e e siameng ya temperature-a, go boloka nama mo tikologong tse di phepa, le go ela tlhoko maemo a dithoto, le go ikobela melawana ya boitekanelo, re ka thibela go senyega thata.

Temothuo ya go ka itshedisa ena le seabe se se botlhokwa mo tlameleng ya tshireletsego ya dijo, le matshelo a baagi ba le bantsi kwa magaeng. Fela balemirui ba lebane le dikgwetlho tse dintsi jaaka phetogo ya tlelaemete, go senyega ga lefatshe, go itlhaola mo ikonoming, le phitlhelelo e lekanyeditsweng ya didiriswa. Go tsweletsa temothuo go tlhokega thuso ka mokgwa wa katiso ya temothuo, ditlamelo tsa sekoloto, phitlhelelo ya mebaraka. Le go sireletsa ditshwanelo tsa lefatshe.

Go dirisa thekenoloji mo polaseng ya gago ka nako ya go gola, go ka dira gore tiro ya gago e nne bonolo le gore dipoelo tsa gago di nne dintsi, ka sekai go na le diterekere tse di ikaelang ke GPS di thusa go jala dipeo ka bonako. Go na le di sensara tseo di tsenyang mo mmung, tse re bolelelang gore o noseditse leng le gore o nosetse ga kanakang. Gape go na dilo tse di tshwanang le di-drone tse di kgonang go tlhola ka bonako boitekanelo jwa dijalo tsa gago. Fa o dirisa dilo tse tsotlhe o ka nna le dipoelo tse dintsi gape matlakala a gago a ka nna mannye.

Balemirui ba lebane le dikotsi di le mmalwa tsa boitekanelo, jaaka mathata a go hema ka ntlha ya go hema lerole le dikhemikhale, dikgobalo tsa mesifa, le marapo, ka go tsholetsa dilo tse di bokete, go latlhegelwa ke kutlwo, ka ntlha ya go nna mo mechining e kwa godimo ka nako e telele. Malwetsi a letlalo, ka ntlha ya go nna mo letsatsing le go amana le di-chemical-e, le dikgwetlho tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo jaaka kgatelelo ya maikutlo. Go fokotsa dikotsi tse ba ka dirisa didiriswa tsa di tshireletso jaaka di-mask le di-glove. Ba ka diragatsa mekgwa e e babalesegileng fa ba tshwara didiriswa le di-chemical-e. Ba ka tlhatlhobiwa boitekanelo ka metlha ba ka tshegetsa le boitekanelo jwa mmele, ba ka laola gape le kgatelelo ya maikutlo ka tshegetso ya loago le go dirisa dikgato tsa pabalesego ya letsatsi.

Go banka peo go ka thusa balemirui go tlwaela phetogo ya tlelaemete, le go tshegetsa tshireletso ya dijo, ka go somarela mefeu go akaretsa le mefuta ya setso le ya selegae, e ka dirisiwang go tsala dijalo tse di kgonang go emelana le diphetogo tsa maemo a bošwa. tse, ke akanya gore di ka dira jaaka inšorense kgatlhanong le tatlhegelo tlogelo ya dijalo. Ka ntlha ya masetlapelo a tlhago, kgotsa matshosedi a mangwe, go netefatsa gore dipeo tse di kgonang go fetoga diteng go jalwa mo.

Merogo ke dijalo tse di fapaneng tse re nang le tsona, mme go ja merogo go ka thusa gore motho a nne le di-vitamin-e, di-mineral-e, le di-fibre tse di botlhokwa tse di tshegetsang botsogo ka kakaretso. Go ja merogo ka metlha go ka fokotsa kgatelelo ya madi, go ka fokotsa kotsi ya go tsenwa ke bolwetsi jwa pelo, le stroke. Mme go ka thusa go thibela mefuta e mengwe ya kankere. Gape di ka thusa tshelo ya dijo, ka fa mpeng le go boloka boitekanelo ba rona.